Ba bang ba bona ba nka mahlale ao di university-eng ba bang ke ba qetileng materiki. Ba ntse ba na le bohlale boo ba hore ba ka thusa ho ruta bana mme seo ke ntho e hantle hobane kelello ha e phomole. Kelello e dula e tseba hore sekolong o ne o rutwa eng.

Tjhe, mmino ena e mmedi ha e tshwane. Nna ke rata mmino wa piano hobane ke mmino wa se jwale jwale. Mmino wa kwaito e nele mmino wa kgale kgale, batswadi ba rona sa ntsane ba le teng e ne le mmino wa batswadi ba rona, empa hona jwale se re etsa piano. Le bana ba ba banyane ba se ba jaiva-ela yona piano, e leng mmino o thabisang haholo.

Ho rekisa dijo tsa setso di restaurant-eng le ho di etsa di-take away ke ntho e lokileng ebile ke ntho eo ke ratang, hobane ha se mang le mang kapa ha se motho ofe le ofe a ratang dijo tse bitswang di fast food. E leng tsona bo di-chips, bo di-wings, bo di-wors, bo di-burger. Empa hona le motho o mong a batlang hore ha ile restuarant-eng a ke a lo ja dijo tsa setso, dijo tse pheuweng restaurant-eng tsa setso. Mme nna nka thabela hore di resturant-e tse ding di ke di rekise dijo tsa setso fela.

Nna dijo tsa setso ke rata tse ding le tse ding tse pheuweng hobane nna ke ikgantsha ka seSotho sa rona. Ke moSotho tswe, ke rata bo bo hobe, bo setampo, bo malamohodu, bo cabbage. Ha se hangata nna o tla mpona ke ja dijo tsena tsa sekgowa, ke ithatela dijo tsa setso.

Batswadi ha ba se ba arohane ha ba tlameha hore hobane le tumellano ya hore mang o tla etsa etsa bana eng, mang o tla etsa eng. Mme motswadi o mong le o mong o lokela ho etsetsa bana ka mokgwa oo a kgonang ka teng hore bana ba dule ba thabile, e seng hore ntate kena a tla fa bana tjhelete a le mong.

Rona le lapeng la heso ngwana ha qeta ho hlaha o hlabelwa phofolo, mme phofolo eo ke e bontshang hore o se amohetse ka le lapeng. Mme ebile o behelwa le puleng, pula ha ena hore a tlwaele pula a seke a tshaba le maru.

Malome ke kopa ho botsa hore ho a hlokahala na hore ke aparele ntate wa ka thapo, e bile thapo ena e tlo nka nako e kae hobane beke e tlang ke kgutlela mosebetsing. Mme ha ebe ho a hlokeha ke apere thapo ke tlo ya mosebetsing ke apere thapo jwang? Kapo ho a dumeletseha hore ha ke fihla mosebetsing ke apere diaparo tsa mosebetsi ha ke chaisa, ka ha ke la hae ke apere thapo na? Kapa ke tlo e etsa jwang taba eo, ke kopa o nhlalosetse malome.

Ke bona e le pono e ntle haholo hobane o tla ela sekolong taba ena, mme e bile o tla ba na le mangolo a teng. O tla tseba seo o se etsang ka bana bana ba isuwang le bollong ke batswadi ba bona.

Nna ka taba ena ke na le mahlakore a mabedi. Lehlakore le leng le ae rata lehlakore le leng ha le rate, ke tla qala ka lehlakore le ratang. Kea e rata hobane ha ngwana a fuwe lebitso la motho, mohlomong motho oo ke nkgono wa hae kapo ke ntate moholo wa hae. E thusa hore motho o ha se a hlokahetse le hopole ntate moholo ka lebitso la ngwana oo. Mme ka lehlakore le ke sa e rateng ka lona ke hore ha ke e rate hobane ha le file ngwana lebitso la nkgono, mme nkgono e ne e le motho a nwang jwala haholo, e ne e le motho a rwakanang a pelo e mpe. Ngwana le yena o tla nka diketso tseo tse nkgono a ne a di etsa, mme e leng ntho e seng hantle hobane ba re lebitso lebe ke seromo. Ngwana o tla etsa diketso tseo tse ne di etswa ke nkgono.

Ee, dikolo tsena di molaong mme ebile dikolo tsena di thusa ka setso hobane o rutwa di ntho tsa setso, hao ile mo lebollong.

Ke nahana hore sena se bakwa ke hore ba bang ba batho ba se ba hodile mme ba batla hoe qalla malapa a bona. Ba bang ba batho ba tswa ka matlong a bona hantle, ba ikela mo bo dulong bo sa rerwang. Ka lebaka la hore ha ba phedisana hantle ka malapeng.

Taba e ngwe e ke e tsebang ke hore bo mme ha ba tshwanela ho ja hlooho. Ha ba tshwana le ha ba tshwanela ho ja masapo a bo ntate.

Nna nka etsa hore diphoofolo tse ding tse se di di hodile, re di rekise ka hara motse mme re thole lekeno. Kapa ke batle sebaka se seholo mo ke tsebang hore di phoofolo tsena di tla phomola teng kaofela.

Eya nna ke na le nako ya ho ithuta ka setso sa heso mme ebile ke rata le ho ruta batho ba bang mme le bona ba rute. Hobane re phela ka mefuta e fapaneng ebile re na le maleme a robong mona naheng ya rona ya Afrika Borwa. Ho thusa haholo hore o tsebe maleme a fapaneng a batho ba bang mme ebile o tsebe le setso sa bona hore ke batho ba jwang ba phelang jwang, ba jang dijo tse jwang, ba aparang meaparo e jwang. Hobane ka le leng la matsatsi o tla nyalwa moo o sa kopaneleng setso le motho. Mohlomong wena o moSotho o tla nyalwa ba Peding o lokela o tsebe hore setso sa ba Pedi se tsamaya jwang.